Ho kadima tjhelete mashoniseng, ha ho bobebe, hobane bo mashonisa ba kotsi. Ke ile ka kadima tjhelete e kaalo ka sekete sa kgutla le di-interest tsa diperesente tse thirty. Ho ile ha ba thata hore nka di lefa. Ha ke bone hore ke sa tla kgutlela ho bo mashonisa hape. Hobane tswala ya mashonisa e tswala nako le nako. Ha o sa tlisa tjhelete. Mme seo se etsa hore ho bo be thata qetellong, ho patala tjhelete eo kaofela, ebe jwale thepa ya hao ya nkuwa.

Molemo wa fixed deposit ke hore nang le ha ho ka ba jwang kapa jwang. Wena motho a bolokileng tjhelete, o tlo thola tjhelete eo le dumellaneng ka yona le khampani eo bolokileng ho yona hore nang o tlo e thola. Ho sa kgathalatsehe hore khampani e etsa tjhelete kapa ha e etse tjhelete, wena o tlo thola tjhelete, e leng hore nang le dumellane ka yona ho tloha qalong. Mme e thusa ka hore ha e theohe. Ehlile ya hodimo.

Ke batho ba bangata haholo e seo ke ba tsebang, e leng horeng ha ba nka meja fatshe, ba phela ha bohloko. Hobane ba sa boloka tjhelete. Batho bana ha ba sa kgona ho ithakela tseo ba di hlokang mme ba phela ba kupisa. Batho bana ha jwale ba se ba tshehetswa ke mmuso ka ditjhelete tsenana tse tholwang ke batho ba sa sebetseng.

Nna ha ke na bothata le taba eo ka hobane hangata tjhelete tse nkwang moo ke ditjhelete tse leng hore nang di ya mmusong. Mme ha di fihla mmusong. Mmuso o di nke hore o thuse setjhaba se dikobo di mahetleng. Jwale ka hoo, kannete ha ke na bothata le yona, empa ke dumela hore le yona e tlamehile hore ebe moo motho a rekang a ka e fihlellang.

Balloon payment ke tjhelete o e patalang hangwe fela qetellong ya tefello ya koloi ya hao. Ke tjhelete eo e leng hore ho yona ha ya kenyelletswa ha ntse ho patala kgwedi le kgwedi, o e patala ha nngwe fela ha o e patale kgwedi le kgwedi.

Overdraft facility e thusa ka hore o dula o na le tjhelete eo o ka e sebedisang kamehla, hape o patala tjhelete e leng horeng wena o e sebedisitse ha ena ditjeho tsa kgwedi ka kgwedi.

Account-o ke mokotlana o eleng horeng o boloka tjhelete ya hao ho ona. Mme mokotlana onana o bula khampaning e ngodisitsweng jwalo, hore e kgone ho fana ka tshebeletso eo. Ho bula account-o ho hloka ID ya hao, bopaki ba mo o dulang. Mme ba tla nka menwana ya hao ha o bula account ho hlokahala seo fela.

Mokgwa wa ho reka matlo ke bona e le mokgwa o hantle wa ho tsetela tjhelete, empa ho motho a tsebang ho tsetela ka matlo. Ha o sa tsebe ke bona, ho le molemo hore o thole hlahisoleseding pele. Ho tsetela ka matlo ho hotle haholo hobane tjhelete e kena kgwedi le kgwedi ho batho ba tsetetseng.

Ho monga banka, dumela, ke sa kopa, ka hoo ke bone metseng mona hore batho ba bangata, e leng hore ba sebedisa banka ena ya hao. Mme ke sa kopa hore o bule diteishene tse ngatanyana motseng mona. Hore batho ba se tsamaye tsela e telele, ha ba batla tjhelete ya bona, ba e thole haufinyana mona.

Kgwebo ya bo mashonisa ha e molaong hohang. Mme seo mmuso o ka se etsang ho fedisa hona ke ho kenya melao kapa melawana e laolang batho ba kadimanang ka ditjhelete hore ba ingodise pele ba kadimana ka tjhelete. Ba sa ingodise dikgwebo tsa bona di kwalwe mme ba ye tjhankaneng le bona ha ba hana ho di kwala.